Esikhathini esinengi kutholakala ukuthi umshayeli achaze ukuthi kukhona umama noma ubaba ozohlika maduzane ngaphambi kokuthi sifike edolobheni. Kuleso simo esinjalo ngiyangena etekisini, ngime ngezinyawo okwesikhashana, uma ukuhlika lowo muntu ozohlika endleleni bese ngithola ukuhlala phansi.

Uma nginganikwa ithuba lokuphatha i-Metrorail usuku olulodwa ngingaqala ngokwandisa onogada, securities, ngibeke imithetho eqinile yokulahla udodi phansi noma phakathi ezitimeleni. Ngingafaka ubuchwepheshe besimanjemanje ngokuqeda amathikithi wephepha kusetshenziswe ikhadi. Ngingafaka amakhemera anele ukulwa ubugebengu kanye nobuhlongandlebe, ukuthi uma uzofayinwa uzibone nawe ekhemereni ukuthi wenze into ephume endleleni.

Ukukhuphuka kwentenga kaphethiloli, petrol, kwenza impilo ibebucayi ngoba lokho kusho ukukhuphuka kwezinye izidingongqangi ezifana nokudla, amatekisi kanye nohlobo lokuthutha lwangasese, ama-Uber. Uma kukhupuka uphethiloli kusho ukuthi impilo nayo iba nzima ngoba imali oyitholayo yona iba yincane.

Umbuzo wokuqala engingawubuza umphathi wezokuthutha ukuthi kungani siwumphakathi sisabona amatekisi alayisha izingane zesikole ngokweqile? Okwesibili, kungani amatekisi uma elayisha endleleni avese ame noma kukuphi futhi aphazamise nezinye izimoto? Ngifisa ngathi kungashaywa umthetho oqinile kanye nefayini ephezulu kulabo sotekisi abaphula umthetho. Ngingamcela ukuthi andise amaphoyisa womgwaqo ikakhulukazi emalokishini kanye nasemakhaya.

Uma ibhasi lihamba kabili ngosuku, ngingaqiniseka noma ngenze isiqiniseko sokuthi ngivuka ekuseni kakhulu ukuthola ibhasi lokuqala eliya edolobheni. Ngenze konke loku engifuneka ngikwenze, bese ngimela ibhasi eliya ekhaya.

Ukuze sifike emakhaya siphephile, abashayeli bamabhasi kumele bangagijimi endleleni ikakhulukazi uma isimo sezulu singekho sihle noma kunetha imvula.

Ngizizwa ngingeneme kahle ngoba ngibona sengathi uhulumeni udonsa izinyawo ukulungisa lo daba lemigwaqo enemigodi, ama-potholes. Iminyaka seyivile kweyishumi sikhala ngale migwaqo enemigodi futhi iyenza ingozi ezindleleni.

Ukungafiki kwamabhasi ngesikhathi, imbangela enkulu eyenza ukuthi sishiye amakhaya kanye nabazali siyoqasha emadolobheni ukuze sibe seduze nemisebenzi. Uma lokho kungashintsha, ngingavese ngibuyele ekhaya. Lokho kuzokwenza ukuthi ngikwazi nokonga imali le engibhadala ngayo emqashweni.

Bambalwa kakhulu osomatekisi esijabula ngabo uma beshayela, iningi labo aliwuhloniphi imithetho yemigwaqo futhi ayihloniphi ezinye izimoto. Uma sithule siwumphakathi singakhulumi senziwa ukwesaba. Osomatekisi bangenza kangcono ukuthi bahloniphe imithetho yemigwaqo futhi bazi ukuthi umgwaqo wonke umuntu unelungelo lokushayela kuwo.